Kungithinta khulu ngombanyana angekhe ngisakghona ukwenza izinto ebegade ngizenza, ezifana nokudla, isikolo, noma ezinye iindingo zami ebegade ngizenza.

Iinkampani zidinga ukugcina imali zokusebenza, begodu kuhloswe ukuqinisa ukuzinza kwentengo kubakhweli.

yeembhesi kubalimaza khulu ngombanyana abasakghoni ukwenza iindingo zabo ebegede bazenza. Kufanele bathathe imali leyo bangezelele ethikithini lapho kwenza khona ukuthi baberegele ibhesi.

Lapho nayenzekako ukuthi abantu, namkha abakhweli, baziswe ngaphambi kobana intengo izokukhuphuka.

bonyana umnotho ujame njani, begodu kuqalwe nokuthi intengo leyo ingangani, kungamane kukhutjhulwe intengo ngamanani aphezulu.

Kufanele urhulumendre angenelele, ngombanyana nabo iinkhamphani zebhesi vane zifuna imali, begodu nabakhweli nabo bafuna imali. Yeke urhulumende kufanele anikele abantu, namkha iinkhamphani zebhesi iimali zokuthi bangakhuphuli intengo yabakhweli.

dosa khulu ngombanyana amafutha wekoloyi abiza khulu, lokho kungabenza bonyana badoseke bazokukhwela iimbhesi, ukuze babulunge imali yabo yamafutha.

Kukhutjhulwa ngombana haye kubujamo, godi angeke ikhamphani yeembhesi yadlelezela abakhweli, ngombanyana abakhweli ngibo ababapha ukudla.

Bona bayabacabangela, ngombanyana siyazi ukuthi amalanga la, umnotho ukhuphuke khulu. Kungebanga lokobana babonakala ngathi ababacabangeli, kodwana bayabacabangela, ngombanyana abayikhuphuli ngemali enengi, bayikhuphula ngemali encani.

Ngiyibona ikhambisana nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo, ngombanyana ibhesi ayiduri khulu, kunalokha nawukhamba ngemodere yakho.

Angiboni kumbono omuhle, ngombana uzokudala ukuthi abakhweli balwe, babone ngathi ikampani yebhesi ithatha amahlangothi.

Ibhesi ingaba namathikithi akhethekileko wabogogo nabobamkhulu kuphela, lokhu kunciphisa intengo ngaphandle kokuthinta abanye abakhweli.

Kumele baqalwe ukuthi bahlala kiziphi iindawo, kufanele kwehliselwe intengo kibogogo, nabobamkhulu laba abahlala eendaweni ezisemakhaya.

Ngibo abanemali encani njalo nabarhola umndende, bavame ukuba nezindleko eziphezulu zokuphila. Ukwehlisa kwentengo yokukhwela ibhesi, kubasiza ukugcina imali eyaneleko yokudla, yeenhlahla begodu nezinye iindingo zamalanga woke.

Amaphesenti amatjhumi amahlanu, begodu lokho kungabangela ukuthi abogogo, nabomkhulu bakwazi ukukhamba malanga woke, ngaphandle kokukhathazeka khulu ngezindleko.

Zihlola abakhweli bazo ngokwaneleko, ukuze ziqinisekise ukuthi intengo iyakhambisana namandla wabo wokubhadala na.

ngefanelo, iimbhesi zifakelwe indlela laphe ekumele zikhambe khona.

Indlela engaphumeleli kuhle, noma engakhambi kuhle, yenza kube budisi ukufika ngesikhathi.

bebhesi babaphatha kuhle abakhweli babo, begodu bayabahlonipha, babaphephise begodu babanikele nerhelebho lokha nabadinga irhelebho.

Amabhasi athutha abakhweli emalokitjhini ukuye emadorobheni awasebenzi ngokupheleleko futhi akakaneli, begodu abakhweli bavamise ukubhekana neenkinga zokukhamba isikhathi nokuphepha.

Idzila ehlukeneko yamabhasi emadorobheni kuyaberega, khulukhulu ngoba kunciphisa ukudideka, kwandisa ukufinyelela, begodu kwenza ihlelo lezokuthutha lisebenze kuhle.

Zibe nendlela yazo yodwa, ngombanyana kufanele kuqinisekiswe ukuphepha, ukusebenza kuhle, begodu nokufika lula kwabakhweli.

Amabhesi awakhambi ngendlela enemigodi, efana neyokuthutha iimpahla yamathraga, ngombana amabhasi kufuneka athuthe abantu ngokuphepha, asebenze kuhle, begodu agcine nesikhathi.

amabhesi akhamba kiyo kufanele ibe yomile, iqinile, begodu ifakwe isikontiri, noma into eqinileko, ukuze ikhambisane nokuphepha, ukusebenza kuhle nokufinyelela lula kwabakhweli.

Isilinganiso sebelo ekufanele sibekelwe iimbhesi, singaba mathathu ukuya kwesine.

Umtjhayeli ningamthathela amagadango ukuthi, nimyelelise ukobana ukufika ngemva kwesikhathi akukavumeleki, begodu esikhathini esizako nizokhamba niyokutjela abakhulu bakhe.

Basiphatha kuhle, begodu bayasihlonipha, basifikisa nangesikhathi, begodu basinikeza usizo lapho lidingeka khona.

iinteksi bavame ukusebenzisa ibelo elifaneleko, kuze bakhambe ngokuphepha, begodu bavikeleke ezingozini.

Amatekisi awadingi ukuba nesiminyaminyani esikhulu, njengoba amabhesi enza. Abakhweli kukhwelwa abakhweli abambalwa kwaphela, ukuze ikhamba labo libe lula, liphephe begodu lisebenze kuhle.

Amatekisi akavamisi ukuba alungele ngokuphelele ezindaweni zasemakhaya, nasemalokitjhini, ngebanga lemigwaqo nofana iindlela, ukufinyelela okulinganiselwa nezingozini zomgwaqo.

Amatekisi wanje, sebele anomthetho wokuthi, kumele bangakhwezi namtjhana bangatjhayeli barhamulile.

Ngiyakghabhudlheka nanoma siyokufika ngesikhathi, kodwana ngiyakghabhudlheka, ngombana bunengi ubungozi obungenzeka, lapho umtjhayeli nakenza njalo.

Ngombanyana abomatekisi basemakhaya abanamali enengi, ngombana abantu abahlala eendaweni ezisemakhaya abayi edorobheni amalanga amanengi.

amateksi bavame ukuba namabizo wokudlala, ahlobene neemodere zabo, ubuntu babo, noma izinto ezihlekisayo, okwenza kube lula nabakhweli ukubakhumbula nokubazi emphakathini.

Akukalungi, ngombana kwenza ukuthi abatjhayeli balwe bodwa, begodu kugcine kungakaphephi abakhweli, abakhwela iinkhwelo lezo.

Kungaba kuhle khulu, begodu lokho kungenza bonyana abakhweli bafike ngaphambi kwesikhathi emberegweni yabo namtjhana emisebenzini yabo.

Amaphoyisa aqale abomazisi babo, bagcwalise amatekisi ngaphezu komkhawulo, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabakhweli, ukulandela umthelo nokulondoloza kwezimpilo zabantu.

Iye, kufanele kube nomtjhini wokuhlola abatjhayeli bamateksi, ukuze abakhweli baphephe, begodu bakghone ukufika emberegweni yabo, nofana emisebenzini basaphila.

Ihlukumeza ngokuthi kesinye isikhathi ifika ngemva kwesikhathi begodu kesinye isikhathi isuke ilimale endleleni ungafiki ngesikhathi emberegweni nofana emsebenzini.

Kukuthi ibhesi leyo ingawa noma kunini nofana inilimaze.

Kusiza ngokuthi iimbhesi zikhambe kuhle ngefanelo begodu zingalimazi iinkoloyi ezincancani.

Ungakhuluma nomtjhayeli ukuthi akujamisele kancani, uye endleleni nofana endaweni yokuzikhulula.

kuthi kukhuphule imali yokukhwela ibhesi, kukuthi amafutha wekoloyi asuke akhuphuke nofana

Iinkoloyi zomphakathi zithatha isikhathi ukufika emsebenzini begodu abatjhayeli bakhona, esikhathini esinengi bayadelela.

Thinta ngokuthi kufanele kukhitjhwe imali enengi begodu indlela isuke idure khulu.

Ibathinta ngokuthi abakghoni ukutjela abakhweli babo, bonyana iimbaseli ikhuphukile, ye-ke nemali yamathikithi izokukhuphuka.

iye, kulungile ngombanyana nguye owaziko ukuthi abantu bajame njani.

Iye, zibalulekile nofana kunenzunzo lokha nowusebenzisa iinkoloyi ezincani ezijamileko, ngombanyana zona azibizi khulu kunebhesi, iinkoloyi zakarhulumende.

kuyithinta ngokuthi ikoloyi ingaphuka noma kunini, lapho kufanele bona iyokulungiswa ende kudingeka imali.

Abantu bangayonga ngokuthi bangakhambi koke nje, umuntu akhambe ngekoloyi lapho anebanga eliqakathekileko.

Iyithinta ngokuthi lokha nakukhuphuka intengo yeembaseli kukhuphuka yoke into.

Iye, kulungile ngombanyana lapho kuvikeleka nabentwana, bagcine sele bavikeleka kibogalajana laba avane bagalaje abentwana besikolo.

Iye, kuqakathekile bona abantu bakhuthazwe bona bakhwele iimbhasikila, ngombanyana ibhayisikila ayikaduri begodu ayifuni iimbaseli

Ngiyala ngombanyana lapha eSewula Afrikha, siyazi bonyana sinokucinyelwa yigezi norh begodu ukukhamba ngekoloyi yegezi khona kuyingozi khulu.

Ibathinta ngokuthi vane bangasakghoni ukuthenga iintengo zabo begodu abasakghoni nokuthenga ukudla, babhadele neembaseli kuba nzima khulu.

Awa, lokho kungaba yinto embi khulu, ngombanyana abomatekisi baberega imali, kufanele babe sendleleni balayitjhe ukuze bakghone ukuthenga ukudla.

Ayikahluki intengo yepetroli ifana kizo zoke iindawo, emadorobheni nemadorobheni.

Abantu bemakhaya bathinteka ngokuthi abasakghoni ukusororha imizi yabo begodu abasakghoni nokukhamba amakhambo amade ngombana ayabadurela.

Bangabafundisa ngokuthi babathathe babase lapho kuthelwa khona iimbaseli nofana ipetroli.

Ubungozi kukuthi ikoloyakho ingatjha, bese ufela ngaphakathi, begodu ingatjhisa nezinye iinkoloyi eziseduze nayo.

Iwuthinta ngokuthi abantu abasakghoni ukuza bazokuvakatjha enarheni, nofana bakhambe amakhambo amade.

Mina bengingahlala ngiziberegisele itsikiri, ukuze ngifike lapha ngifuna ukuya khona, ngombanyana angekhe ngakghona ukuthenga ipetroli qobe veke.

Kukuthi urhulumende athome ijima lokuthi laba beenkhwelo ezisetjenziswako begodu ezizijameleko zibe namalanga lapho zingaberegi khona.

Isiza ngokuthi ilwise abantu, lokho angekhe kwakghoneka ngombana sibabantu begodu siyalingana, kufanele urhulumende asiphathe ngendlela efanako.

Awa, angivumelani naso ngombanyana lokho kuzokwenza bonyana kuliwe. Urhulumende akasiphathe nofana usodorobha akasiphathe ngendlela efanako.

Ubuhle ukuthi uyakghona ukufika lapha, ufuna ukufika khona ngendlela ofuna ukufika ngayo begodu ngesikhathi ofuna ukufika ngaso, awutshwenyi muntu. Kanti okumbi kukuthi lokha nayimotjhekako, ifuna wena begodu ikoloyi idinga imali enengi khulu nakungeyakho.

Kungithinta khulu ukukhuphuka kwentengo kwamathikithi, begodu akugcini nje ngoba kungithinta emsebenzini, nokwezi imali kodwana nekwezobudlelwano kubagibeli kanye nobunzima bomsebenzi wami malanga woke.

Intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi iyehla, lokha intengo yeembaseli yehliswa ngoba lokhu kunciphisa iindleko zokusebenza zebhesi. Ngokunciphisa kwezindleko ikampani ingakhuphula abagibeli ngokwenza amathikithi abe nentengo ephasi. Lokhu kwenza abantu abanengi bakwazi ukuthenga amathikithi, kuthi ikhamphani nayo ithole imali engenako.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu abakhweli beembhesi ngeenkhwanyeni, ngombanyana basuke sele baberegela ithikithi, begodu umsebenzi wemakhitjhini akusimberego obhadala khulu.

Kufanele kuqinisekiswe ukuthi ukwehliswa kweentengo akulimazi imali yekampani, begodu kubhekwe ukuthi ezinye iinkampani zikhipha malini amathikithi ukuze kube nokunciphisa.

Kufanele kuqalwe ukuhlola iindleko, isidingo, imvumo yeziphathimandla kanye nenzunzo ngaphambi kokukhutjhulwa kwentengo.

Iye, urhulumende kufanele angenelele, ngombanyana uyazi ukuthi eSewula Afrika ayikho imisebenzi, begodu nemali abantu abanayo.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kuyabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi, ukuya emsebenzini ngombanyana iimbaseli ziyadura, begodu lokha nabakhwela ibhesi zobe babulunge imali enengi.

Intengo yokukhwela iimbhesi ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo, begodu angiboni bonyana ikampani yeembhesi ingadlelezela abantu nofana abakhweli.

Mina ngibona ngasuthi bayacatjanjelwa, ngombanyana abamane bakhuphule intengo yabakhweli beembhesi, kodwana bayikhuphula ngombanyana iimbaseli vane nazo zikhuphukile.

Iye, ngibona ikhambisana kuhle nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo, ngombanyana eminye imiphakathi vane isatlhaga, begodu nabakhwela ibhesi kubancono khulu.

Iye, mina ngibona kumbono omuhle khulu, ngombana abantu abarhola ipentjheni abarholi imali enengi. Imali leyo yanele ukuthi bathenge ukudla kwaphela.

Kufanele banikeze abogogo nabomkhulu amathikithi, ngezinga lentengo eliphasi kunabanye abagibeli, nofana bhalise amakhathi abonisa ukuthi bangabantu abadala, ukuze bathole isaphulelo ngokuzenzakalelako.

Iye, ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi kubogogo nabobamkhulu. Kufanele kuqalwe ukuthi bahlalele nofana bahlala kiziphi iindawo, ukuze kuhlelwe izindawo ezikhethekileko, ukuze kubelula ukulawula nokubasiza

Ibasiza ngokuthi bayakghona ukuthenga amathikithi, begodu bayakghona nokuthenga ukudla emalini

Abogogo nabobamkhulu kungabakuhle nabangafumana isaphulelo, samaphesenti angamatjhumi amahlanu. Lokho kungabalula khulu begodu

Iinkhamphani zeembhesi zibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo, begodu ziyabahlonipha, zibapha neentolo ezirerhe.

Iimbhesi zikhamba ngefanelo eendaweni ezinabakhweli. Amabhesi akhamba emizileni ehlelisweko, futhi afika ezikhumulweni noma eziteyitjhini lapha abakhweli

Iye, iimbhesi zifika ngesikhathi emsebenzini, ngombanyana zihlelele iinkathi ekufanele zifike ngazo, zithatha abantu begodu zibafikise emsebenzini wabo.

Iye, abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle khulu abakhweli babo, begodu bayahlonisa bakhombisa ukuyithanda umberegwabo, begodu bakhombisa nokuhlonipha okukhulukhulu kubakhweli.

Iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini, ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo, kodwana azikaneli zincani khulu iimbhesi.

Iye, kusebenza khulu begodu kuhle khulu, ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni, ukuvikela iingozi ezenzakalako begodu nokuvikela abakhweli.